Haeba mopalami a re hana tjhelete, ke tla qala ka ho hlalosa hore ke hloka tefo hore ke tswele pele ho sebetsa. Haeba ba ntse ba sa kgone ho lefa, ke ne ke tla ba kopa ka tlhompho hore ba fumane tsela e ngwe ya ho kgutlela hae nako e tlang bakeng sa polokeho nkeke ka pheha kgang, empa nka tlaleha ketsahalo eo ho khampani. Ho bohlokwa ho sireletsa moputso wa ka ka ha ke le setsebi.

Dibese di ntse di hlokahala hobane di palamisa batho ba bangata ka nako e le ngwe. Ho etsa hore maeto a be theko e tlase le ho fokotsa sephethephethe. Ha se bohle ba kgonang ho reka koloi kapa tekesi, mme dibese di sebeletsa ba itshetlehileng ka dipalangwang tsa ka mehla. Di boetse di thusa ho fokotsa tshilafatso ka ho theola palo ya dikoloi tseleng.

Ke sebedisa ditekesi ka dinako tse ding, haholoholo ha dibese di sa ye moo ke hlokang teng, empa ha se yona fela kgetho ya ka. Ke boetse ke tsamaya ka maoto, ke sebedisa dibese kapa ka dinako tse ding ke palama le metswalle. Ditekesi di bonolo, empa di ka bitsa tjhelete e ngata ebile di tletse. Ka hoo, ke kopanya dipalangwang tsa ka, ka ho latela maemo.

Ke ile ka emiswa hang bakeng sa lebone le robehileng. Ofisiri eo e ne e tiile, mme ke ile ka utlwa ke hlajwa ke dihlong ka ha bakganni ba bang ba ne ba shebelletse mme ba fela pelo. Batho ba haufi ba ne ba letsa ditrompeta le ho hweletsa, e leng se ileng sa etsa hore boemo bo be boima. Ke ile ka lokisa le bone ka pele ka mora moo, mme ka ithuta ho hlahloba koloi ya ka hantle pele ke e kganna.

Bothata ke kgatello eo ya ho etsa tjhelete ka potlako, tlhodisano e mabifi le kwetliso e fokolang ya ho kganna ka mokgwa o sireletsehileng. Ho thibela sena ho hlokahala tshebetsong ya molao e thata ka dikotlo tse boima bakeng sa ho kganna ka bohlaswa. Bakganni ba ditekesi ba lokela ho fumana kwetliso e betere mabapi le polokeho tseleng le tlhokomelo ya bareki. Bapalami le bona ba tlameha ho tlaleha boitshwaro bo bobe e le hore dikhampani di ka jara bakganni boikarabelo.

Dintwa tsa ditekesi di fokotsehile haholoholo ka lebaka la kgato e matla ya mapolesa le boiteko ba mmuso ba ho laola industry ya ditekesi ha molemo. Melao ya tumello, dikotlo tse thata le dipuisano dipakeng tsa mekgatlo ya ditekesi di thusitse ho fokotsa pefo. Tlhokomediso ya setjhaba le mekgwa e meng ya dipalangwang le tsona di file batho kgetho e sireletsehileng e leng se ileng sa etsa hore dintwa di se ke di ata.

Dumela, ke hloka ambulance ka potlako ho na le mosadi moholo e mong a sa phelang hantle, mme a hlokang thuso ya bongaka hanghang. O teng pela sekolo, ho ka o thusa ho fumana ka pele, ka kopo romella thuso ka pele ka moo o ka kgonehang. Kea leboha.

Eya ke ithutile ho paka makoloi a loketseng sekolong sa ho kganna, o paka ka pontsho, ho fokotsa lebelo le ho sheba dipoone. Jwale o hokanya koloi ya hao le sebaka sa ho paka, o sebedise clash le break hantle, ebe o phetlha lebidi ka hloko hore le kene ka hara mela. Ka mehla siya sebaka se lekaneng dikoloing tse ding, mme o hlahlobe tikoloho pele o tswa.

Ha se hantle hore ebe Soweto e fumana tlhokomelo e ngata. Makeishene a mang a kang Alexandera, Tembisa le Khayelitsha le ona a ile a phetha karolo e kgolo ntweng kgahlanong le apartheid, empa hangata a hlokomolohoha auwa. Dibaka tsena di e na le nalane e ngata ebile di lokelwa ke ho ananela, ho totobatsa ditoropo tsohle ho fana ka setshwantsho se felletseng sa ntwa le matla a rona.